Manyofonyofo a fele. Nna ke bona taba ena kaofela ya hore ditjhelete di ya haella e le taba ya manyofonyofo ae leng hore naha ya rona e tobaneng le ona. Ha manyofonyofo a ka fela, tsena tsohle di ka fela. Tjhelete ya jowa mona Afrika Borwa, ene e jowa ke baetapele. Jwale motho ha a entse bohlaswa ba hore a je tjhelete, ha a shebane le toronko hore re kgone fokotsehe manyofonyofo ana.

Nna nthwe nka ba jwetsang yona, ke hore bophelo ba hao bo matsohong a hao. Ho nwa dipidisi ho bohlokwa haholo hobane jwale ha o se o hlasetswe ke bohloko, o tlameha hore o nwe dipidisi mme o je dijo tse matlafatsang. Mme hore o je di tse matlafatsang, ke hona moo a le kgutlelang tabeng ele ya hore diratswana di tshwanela ho ba teng ka malapeng hore moo ho se nang tjhelete ya hore ho ka uwa mabenkeleng, e be ho kguwa hona diratswaneng fela tse ka jareteng, mme ho kgona ho pheuwa batho ba matlafala. Re tlohele ho ja dijo tsena tse leng hore di tswa mabenkeleng monana tse se nang dimatlafatsi.

Batswadi ba tlameha ho kopana le di-SGB, mme ho latele metjha e hantle ya hore ho bonwe hore bana ba ja dijo tse hantle. Empa ha jwale ho latela ka mokgo kileng ka bona sekolong se itseng se kileng kao sebetsa ho sona. Ke bona ho ntse ho uwa ho le motjheng, batho ba ntse sekolo se ntse se kgona hore se fepe bana dijo tse hantle. Nthwena ke taba ya qeto feela. Ha SGB e kgona ho nka qeto ya hore meroho e be yona haholo dijong tsa bana, seo se tla etsa hore bana ba matlafale le dikelello tsa bona di be batsi.

Meriana ena eseng molaong e bonahala e le pharela mona Afrika Borwa. Mme meriana enana e e na le ditlamorao tse batlang di sa loka mmeleng ya batho. Jwale ho bohlokwa hore motho ha reka meriana, kapa a thola sehlahiswa, a batlisise pele ka sona pele a ka se sebedisa. Mme hape le maponesa, kapa di-health inspector ba tlameha hore le bona ba sebetse ka thata ho latela batho banana be leng hore ba rekisa meriana eseng melaong hobane jwale ba beha maphelo a baahi kotsing.

Ditshitiso tsena tje ka ha ke tjholo, ditshitiso tsena di bakwa ke manyofonyofo a etswang ke baetapele ba e leng hore ba etelletse naha ena ya rona pele. Ba bona tjhelete ena ya mmuso e le tjhelete ya bona le malapa a bona. Jwale ha hona letho le tlo lokang ha feela o sa nkuwe mehato ka baetapele ba. Baetapele ke bona ba senyang naha.

Nka sheba hore pele hore maemo a hore nna ke thuse ke a feng? Ke se feng se nna nka se etsang ho latela molao? Mme e be moo hee, ke founelang ba leng haufinyana tje ka basebetsi mmoho kapa di-ambulance tse ding hore di tle moo ke leng teng.

Nna ke nahana hore ha hothwe motho wa hlanya, ke motho e leng horeng o etsa dintho tse leng horeng motho e leng hore o hantle, kapa batho ha ba di etse. Mohlala, motho ya buang a le mong, motho ya buang dintho tse leng horeng ha di etse moelelo, kapa motho ya etsang diketso tse e leng hore re bona rona re le batho re tseba e le diketso tse leng horeng ha di hantle. Haholoholo bophelong ba hae, kapa ya hae, re bona e le motho a hlanyang.

Ha ba fihle hohang, ha ba fihle hohang. Ho so fetile dilemo tse leshome, ebile potso enae leng hore wa e botsa kajeno ke dintho tse leng hore re di bona feela masedinyaneng le di televisheneng, le ho utlwela ka tsona dipetlele kwana. Ya hore ba tle malapeng, kapa ba tle motseng ha ba etse jwalo. Jwale nna ne nka thabela hore bonyane habedi, hararo selemong kapa kgwedi le kgwedi ho be le di-program-o tse jwalo hore re kgone hore batho ba tsebe ka ntho tsenana tsa thero ya malapa. Bonneteng feela bona ha batle, ha batle hohang.

Nna ke e mong wa batho be leng hore ha ba tloha ba hlabile vaccine ka lebaka la tsona dipuo di hana ho fela. Mme nthwe nka o jwetsang yona hona jwale, ha hona letho le phoso ka nna. Ke ile ka ya sepetlele ka fihla ka itlhatlhoba, ka itjheba. Ke ntse ke le hantle, ke ntse ke felletse. Mme ha ke so nke vaccine hohang, le ho kula ha ke motho a kulang, ha ke soka ke kula. Jwale potso enana ya di-vaccine, nna ha ke tsebe letho. Empa nthwe nka o jwetsang yona ke hore feela le ha ke sa nka vaccine jwalo, ke ntse ke le hantle, ke ntse ke phetse hantle hobane ke motho ya ipaballang.

Ha ba araba ke tlo ba jwetsa ka mokgwa oo ke lekileng ho founa ka teng. Mme ke kopa hore ba tle ka tshohanyetso hobane jwale se seng se hlahile se bohloko.

Ditsebi di ne di se na tsebo e kenelletseng ka bohloko bona. Ke ka hoo ba ileng ba baka tsitsipano lefatshe ka bophara. Mme ho ne ho sa tsejwe le hore na ho ka sebediswa kalafo efe bakeng sa bohloko bona hobane e ne e le bohloko bo mofuta wa ona o le mong, mme bo qala ho bona lefatsheng. Jwale ke ka hoo e ileng ya baka tsitsipano e matla e ileng ya ba teng lefatsheng ka selemo seo sa twenty twenty.

Maponesa, ke fumane hore shopo e itseng e rekisa dihlahiswa tse leng hore ha di molaong. Mme hore ke fumane taba ena, ke ile ka reka hona ho bona moo, mme ke a bona hore ha di ikamanye le molao o tsamaisanang le tsa meriana. Jwale ke ka hoo ke kenyang tletlebo ena e leng hore ke ae kenya.

Jwala bo kotsi haholo ngwaneng ya ka tlase ho dilemo, haholoholo mothong ya sa ntsaneng a le motjha a leng dilemong tse tlase. Bobane jwala bo bona bo lematsa boko, bo ja dintho tsena tse ho thweng ke di-cell ka hara boko ba motho. Jwale ha o ha ho bohlokwa hore motho e monyenyane a ka qala jwala hobane jwale boko ba hae bo sa ntsane bo le bo nyenyana.

Ke nahana hore mehla e se e fetohile jwale. Hobane jwale ha o ka sheba hantle le molao wa rona mona Afrika Borwa, o se o dumella thibela pelei. Mme jwale le batho ba bangata ba bona hore ke yona tsela ya hore malapa ae leng horeng a kojwana di mahetleng a se ke a iphumana ba se bana le maikarabelo a mangata a hore bana ba tletse dijareteng empa ha hona tlhokomelo. Jwale ke ka hoo dikereke tsena di ileng di a sheba hore qeto ya bona ba ke ba e shebe hape.